Ngingaqala ngokuthi abantu basemphakathini waKwaMbunda ngibanikeze ukudla okwangaleso sikhathi, kube yizijumba bengakwazi ukupheka isikhashanyana nje besaxakekile. Bese sizama ukuvula ingadi enkulu khona lapho endaweni lapho wonke umuntu azohlanganyela khona ukuthi ukutshala bese uma sekuvunwa bezokwazi ukuthi bephinde bedayise bethole imali yokukwazi ukuthi bezixhase bona.

Izingxoxo zamalobolo ilapho khona abakamakoti nabakwamkhwenyana bebonisana khona ukuthi umakoti abakwamkhwenyana bazomuthola ngezinkomo ezingakhi. Lokhu kufinyelelwa kukho ngokubuka indlela umakoti akaziphathe ngayo nakalindeleke ukuthi eziphathe ngayo uma yefika emzini. Kuyenzeka-ke esikhathini sakudala bekuba izinkomo ezinoboya, kodwa manje nezinkomo zemali seziyamukeleka. Emva kwalokhu-ke abakwamkhwenyana babesebekwazi ukumthatha umakoti abe ngowabo, eshintshe nesibongo kwesuke kwesakubo ethathe esakwamkhwenyana bese-ke kwenziwa indumezulu yomshado.

Lesi isinyathelo esikhulu kakhulu futhi esinesibindi. Engingakusho nje mina Duduzile ukuthi, njengoba ungena ngesibindi namhlanje kulesi kulesi sikhundla ungakhohlwa ngaso sonke isikhathi ukuthi yini ekufakile kwasekuqaleni, intshisekelo, nokuphokophela kanye nokuzimisela kwakho. Futhi mina ngiyathemba ukuthi likhulu iqhaza ozolibamba, kodwa baningi abasazokubheka ngeso lokuthi wena ungowesifazane, futhi angeke ukukhone ukuphothula lo msebenzi. Ungakunaki lokho kepha uphokophelele phambili ukhumbule okwakufaka kwasekuqaleni kulo mkhakha.

Lesi kusuke kuyisikhathi sentokozo nenjabulo kubo bonke abantu. Abantu uma behlangana ngalo muzwa ave kuba umuzwa omuhle kakhulu futhi kuba inhlangano enhle kakhulu. Lokhu kuyasiza ukubhebhethekisa uzwano phakathi kwabangani nomndeni.

Amabhokisi okungcwaba asiza ukuvikela umzimba ekutheni usheshe ubole nanokuthi mhlambe izilwane makungenzeka zigubhe zingawutholi umzimba. Ngakho-ke ukuthi nje abantu besongwe ngezingubo akukuhle neze, ngoba uma kwenzeka kwehla lesi simo sokuthi isilwane sigubhe loyo mgodi ungakaqini singasheshe sifike esidumbini, sigcine umuntu edliwa yilezo zilwane.

Yebo izitayela zemfashini zasemazweni aphesheya zinethoya endleleni nathi esigqoka ngayo ezweni lethu. Ngezinkundla zokuxhumana sesikwazi ukubona konke okwenzakala kwamanye amazwe. Yingakho uzothola ukuthi izitayela ezifakwa abantu basemazweni aphesheya nathi siyakwazi ukuzibona zisihehe sizithande sigcine sesizigqoka.

Isiko lokukhokha amalobolo lisabalulakile nasesikhathini samanje ngoba, umuntu wesifazane kusadingeka ukuthi eshintshe isibongo sakhe ebize esakwamkhenyana, ngakho lokhu kumele kwenzeke emva kokuba ilobolo selikhishiwe.

Ukucela isihlobo esihle kusho ukucela umakoti, kusho ukucela owesifazane ekhaya kubo ukuze ezoba ngowakwamkhwenyana.

Izidwaba, izicholo, ubuhlalu, amabheshu, izingxabulela, ezinye zezimpahla zendabuko eziyaye zigqokwe isikhathi esiningi uma kuhlangenwe emcimbini yamasiko. Ukuze le mfashini ingapheli igcineke, ngiyacabanga ukuthi kubalulekile ukuthi sihlale sihlale sibenayo imicimbi imicimbi yendabuko lapho abantu bangakwazi ukugqoka khona le mfashini. Kanti futhi manje sekuyagqokwa nanoma inini mhlambe umuntu ezifakele ingubo yakhe bese ethi ukuhloba ngalo buhlalu noma engalweni, noma entanyeni, noma ekhanda.